Fa le wena o ka fitlhela o tsene mo kgatlhegong ya go beta, go tsenya go beta ditlhopa tse di tshamekang tse di farologaneng gore o kgone go tswa bodutu mme fela o ntse o lebeletse mo thelebišeneng tsamaiso gore a naa se o se tsentseng a se tsamaya ka tsela gore o kgone go fitlhelela gore le wena o nne mo thelebišeneng gore o kgone go tswa bodutu ka nako e le nngwe. Gone metshameko e le botlhokwa mo matshelong a rona.

Nnyaa, metshameko ga e a fokotsega ka gonne batho ba kgona go tshameka motshameko ko ground-ong motshegare mme bosigo ba kgona go tsena mo megaleng gore ba kgone go tshameka, ga go a nna jalo.

Motshameko o o jaaka motshameko wa chess, motshameko wa mmele, le one metshameko ya tennis jaana, le motshameko wa kgwele ya dinao ke metshameko e o ka ratang gore o ka tshameka ka gonne o phothulola mmele. E mengwe e phothulola tlhaloganya jaaka o wa chess-e. Gore o kgone go ka efoga dilo tse di ntsi mo tlhaloganyong.

E ama ka gore batho ga ba sa tlhole ba na le nako e ntsi ya gore ba kgone go ka lebelela metshameko mo thelebišeneng. Ba lebeletse gore ba tshameke yone go ithabisa le ditsala tsa bone go ka efoga metshameko e mengwe. Jaanong e dira metshameko e mengwe gore batho ba se ka ba nna le kgatlhego e ntsi, ba lebelele one motshameko o o tseneng ga jaana, ba lebala ka metshameko e e ko morago.

Nna ke rata motshameko wa go apaya le go abela batho dijo, fa ke tsa go apaya, ke one motshameko o ke tsayang nako e ntsi ke o dira mo founung, mo mogaleng kgotsa mo mogaleng gore ke kgone go fitlhelela dilo tse di ntsi mme o tlisa khutso mo tlhaloganyong. Ke o ratisiwa ke gore o challenging mme ke kgona go ka feleletsa ke kry-ile solution-e gore ke dire jang.

Metshameko ya inthanete, fa o batla go tshameka mo internet o tshwanetse go nna le lekwaloitshupo, dingwaga, ka gonne ba tlile go batla senepe sa gago o tshwerwe lekwaloitshupo leo, le gore lekwalo la ko bankeng o kgone go ka bula account-o ya teng jaaka Betway, Hollywood, YesPlay, gore o ka fitlhelela dilo tse dingwe, le yone metshameko e mengwe e mentsintsi fela e o ka e tshamekang mo internet.